Eyona nto ndiyithandayo yokuzonwabisa kukupheka. Ndiyakuthanda ukupheka kuba kubonisa uthando kubantu endibathandayo ngokuthi ndibaphekele ukutya okumnandi. Ndingazichitha iiyure noba zintathu ndipheka ndingakhange ndibe naso isiyalo.

Ndithanda ibhola yomnyazi kwaye oyena mdlali endimthandayo nguCheslin Kolbe. Ndiyamthanda kuba uzimisele, isantya sakhe kwaye nesakhono sakhe esingapha kwamandla. Ungoyena mdlali uzimiseleyo kwibhola yomnyazi yalapha eMzantsi Afrika.

NguSiya Kolisi ngoba ungumdlali wokuqala omnyama waseMzantsi Afrika ukukhokhela iSpringboks ngonyaka wama-twenty nineteen, owawuphumelelayo nalo mdlalo. Kwaye ukhokhela ngokwembeko nesimilo, nesidima nesithozela.

Kukho ibala lokubaleka, ibala lombhoxo, ibala lebhola ekhatywayo, kwakunye nebala lokuzilolonga.

Ibhola ifuna abantu abasebenza kunye kwaye abaxhasanayo nabancedanayo. Ndicinga uba yenziwe kukuxhasana kwabantu abadlala nabo ebholeni, ngoba kukho izinto ezifana ne-teamwork ukuba nibambisane. Yenye yezinto ezincedileyo ukuba enze abahlobo kwiqela elo alidlalelayo.

Imidiya inegalelo oluhle kakhulu ekukhuthazeni ulutsha ukuba lube nento yokuzonwabisa ngokuthi lubukele iividiyo ezibonisa oontanga babo abakwi-age group enye bebonakalisa izakhono zabo ze naye umntu akhuthazeke. Kwaye lukwafundisa ngokwazi ukuba uzazi ukuba uthanda ntoni ngokuthi ukope into entle komnye umntu.

Ekuzibandakanyeni ekudlaleni umdlalo webhola kungamnceda ukuba akwazi ukuthetha nabanye abantwana, ngokuba ebholeni kufuneka ukuba nincedane, nithethe kwaye nizisombulule izinto niliqembu lonke. Loo nto iza kumnceda ukuba akwazi ukuthetha nabanye abantwana kwaye okhe ubuhlobo kwalapha kwiqembu elo lakhe.

Zeziphi iindlela eniza kuzisebenzisa ukutsala ulutsha olusele luzixhome kwiziyobisi notywala?

Kukuba awudingi zixhobo zininzi ukuze ukwazi ukudlala ibhola ekhatywayo kwaye amanye amagorha afana noBenny McCarthy ngabantu abamnyama. Yiyo loo nto ke ubona ulutsha okanye abantu baseMzantsi Afrika beyithanda. Kwaye kulula ukuba uphumelele xa ukhe wadlala ibhola, ngokuba unalo ulwazi ngebhola akunyanzelekanga ude uyoyifunda esikolweni.

Ndingathi makathenge iFIFA ngoba yona uyakwazi ukudlala nabanye abadlali onlayini okanye nidlale kwi-console enye. Loo nto leyo ikufundisa banzi ngebhola ekhatywayo.

Ezemidlalo zidlala indima ebalulekileyo kakhulu kumanyano eluntwini eMzantsi Afrika ngokuba zidibanise abantu abasuka kwiindawo ngeendawo, iintlanga ngeentlanga. Kwaye ziphuhlisa intlonipho kwaye ziphuhlisa nolwazi ebantwini ngezemidlalo.

Eyona nto endiyithandayo eyenziwa ngaphandle kukunyuka intaba. Kukho ixesha apho mna nabahlobo bam saye sahamba sanyuka intaba. Ekuhambeni kwethu intaba, ndaye ndabona ukuba buba khona ubunzima kodwa ke uyakwazi ukuba uhlale phantsi ukhe uthathe ikhefu xa uzibonayo ingathi uyoyisakala. Kodwa ke saye sanyuka intaba safika enkcochoyini yentaba sabona ubuhle beKapa ukuba linjani. Ndaye ndaziva ndiphilile kwaye ndonwabile mna nabahlobo bam ukubona ukuba iKapa linjani kwaye ndaziva ndinxulumane kakhulu nendalo.